Andivumelani mna nale ngxelo kuba kaloku abadlali bebhola ekhatywayo nabombhoxo akumelanga into okubana bohluke kubadlali abakwelo abakuloo manqanaba kuba bekwi-esport bafaniswa neembaleki. Iimbaleki zizodwa, abadlali beli nqanaba lebhola ekhatywayo nabombhoxo babodwa.

Ingabaphazamisa ekubeni babe noxinzelelo lwengqondo babe nexhala bafumane ubunzima ekubeni balale ebusuku. Ngokwasemzimbeni ke ingabangela into yokubana babe nentlungu apha emqolo babe nentlungu apha ke ezihlahleni zabo nasemehlweni ingabachaphazela ngolo hlobo.

Ngumdlalo owebhola ekhatywayo kuba kaloku kuyandikhuthaza iinto okokubana ndiqiniseke into okokubana ndityhalela phambili kwimpumelelo kwanokuba ndiphucule apho kufuneka ndiphucule khona ukuze ndiyibone impumelelo kwinto endiyenzayo.

Ewe, ndicinga ukuba le midlalo kufuneka ithathwe ngokuba njengemidlalo yokwenyani njengombhoxo okanye ibhola ekhatywayo kuba kaloku nayo inegalelo elihle kubomi bethu singabantu. Kunjalo nje iphucula ubomi bethu ngeendlela ngeendlela ezibalulekileyo.

Ndingabalumkisa abanye uba bangazinikeli kakhulu kumdlalo wevidiyo ngoba kaloku kungade kuphazamisane nempilo yakho kumaxesha amaninzi kukwenze ungakwazi nokulala ebusuku ngamanye amaxesha udinwe, udinwe nokudinwa.

Umsebenzi wokuzonwabisa ayingowezityebi kuphela ngowomntu wonke ophilayo emhlabeni, nto nje ke uxhaphake kubantu abazizityebi kuba bona basoloko benemali. Yiyo loo nto unqabile nje kwabanye abantu kuba kaloku bona aba bantu abanayo imali.

Owona msebenzi wokuzonwabisa odinga imali yezixhobo endingathanda ukuwenza kukuba kaloku ndidlale umdlalo wegalufa, ngoba kaloku lo mdlalo lowo ukwenza into yokubana ukwazi ukucinga kakuhle upholile kwaye uzive ukhululekile ngokwasemphefumlweni.

Ewe ndiyangqinelana nale ngxelo ithi abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo. Ngoba kaloku akukho nto ibaqhuba ngasemva benza le misebenzi bayithandayo ngokuzithandela kwabo nangexesha labo elithandwa ngabo.

Umsebenzi wokuzonwabisa endiye ndithande ukwenza ngexesha lam lokuphumla kukufunda iincwadi nokufuna ulutsha lwazi, kuba kaloku le nto iyandinceda ekubeni ndiphuhle ngokwasengqondweni ndibe nolwazi ngezinto ezahlukeneyo.

Ewe, ndinganawo umdla wokuthatha igalufa njengomsebenzi wokuzonwabisa kuba kaloku ukudlala igalufa kukwenza into yokubana ukhululeke ngokwasengqondweni, ukwazi ukucinga kakuhle upholile ungenalo noxinzelelo.

Ewe, ukhona umsebenzi wokuzonwabisa owohlukileyo ongumculo othandwayo ngabantu bale ndawo ndihlala kuyo ngoba kaloku bakholelwa ekubeni umculo lona sisixhobo sabo sokubaphilisa ikwayinxalenye yenkcubeko yabo baye bazive ke benonxulumano nangakumbi ngenxa yomculo.

Into endinokubacebisa yona kukuba bazame indlela yokuba balime izityalo kwiigadi zabo. Bazenzele iigadi apho baza kulima khona bemane benkcenkceshele bakhulise izityalo zabo. Loo nto iya kubanceda kakhulu nakwimpilo yabo yasengqondweni.